Iindlela ezilungileyo nezonwabisayo endichitha ngazo iiholide zoluntu kukuba ndihambe ndiyodlala, ndiqale elwandle ndiqubhe. Bese ndiyahamba ndivakashela iindawo ekudlalwa kuzo imidlalo. Mininzi ke imidlalo endiye ndiyidlale phaya, kuquka ukuqhuba iimoto ezingamathoyisi, ndidlale kunye nebhola ephoswayo.

Umthetho omtsha endingafika nawo yi-double movement. Ukubana umdlali xa ethe wenza i-double movement, lowo mdlali lowo anikwe or apenalayizwe emdlalweni.

Ngokolwam uluvo into endicinga ukuba iququzela okanye yenza abantu ukuba baluthathe olu gqatso, yinto kokuba umntu othe waphumelela okanye wenza kakuhle kunabanye uzawufumana isamba semali esikhulu. Ndiyacinga ukuba yiyo ke into eyenza abantu ukuba bawungenele.

Ndicinga ukuba ngeke kundilungele ukuba ndibe ngumdlali webhola ekhatywayo. Ngoba kaloku xa udlala ibhola ekhatywayo kufuneka ugijime, nto nje mna ndihlutshwa sisifuba. Andinokwazi ukuyidlala ibhola ekhatywayo ngoba pha kuhleli kunyukwa kusehlika kugijinywa.

Igama elitsha endingalinika iBafana Bafana ligama elithi . Into eyenza ukuba ndilinike eli gama iBafana Bafana kungendlela edlala ngayo nendlela ezimisele ngayo xa idlala ibhola.

Andicingi ukuba kungaba yingenelo ukufundisa umntu esekhulile ukuqubha ngoba kaloku kunentetho ethi ugotywa usemncinci. Ke ngoku xa uzawufundisa umntu sele ekhulile ukwenza into, nabani na uyazi ukuba yinto enzima kangakanani na eyiyo. Andiqondi into kokuba kungaba lula ukufundisa umntu osekhulile .

Ukubukela ilanga liphuma okanye litshona yinto endikakaze ndayenza empilweni yam. Kodwa ke ndingaba nomdla wokuyenza .

Xa ndibuya esikolweni, into yokuqala endiyenzayo kukukhulula ndihlambe iimpahla zam zesikolo, nditye bese ndithatha ipheyile ndiyokha amanzi emlanjeni. Kulapho ndidibana khona nabahlobo bam, sithi ukudlala kancinci ngeli xesha sisalinde amanzi wokuba onele amabhakede wethu. Xa sendigqibile ukukha amanzi ndiyagoduka. Xa ndifika ekhaya ndenze umsebenzi wam wasekhaya ebendiwunikiwe esikolweni.

Into endingabacebisa kuyo abantu abathe ukuba badala abangayenza ukuze bahlale bonwabile, bahlale besempilweni nasengqondweni kukuba senze i-sport esithile. Lapho sizokhalisa khona umculo omandi bazivocavoce khona, baphinde badlale nemidlalo elungele bona.

Kwindawo endihlala kuyo mna, andinako ukuxoka, alukho utshintsho elenziwa.

Oh, mntakwethu, le nto oyitshoyo kum yinto entle kakhulu, ndiyawuthanda umbono wakho. Ayikho kaloku into ebaluleke njengokuba xa sizalwa sonke sichithe ixesha ndawonye, senze izinto ezizosonwabisa. Zithi naxa sihleli okanye omnye sekuthe wakude nomnye sikwazi ukukhumbulana ngazo. Sithi nalapha kwiimfonomfono zethu sithathe izithombe ezihle, senze namavidiyo. Sizothi xa sikhumbulana, sibhekane kuwo. Singakwazi ukuhamba siyochitha ixesha sobabini, senze imisebenzi yokuzonwabisa eKapa. Andazi noba wena uyibona kanjani na eyiyo into. Ngoba kaloku mininzi imidlalo esizoyidlala pha eKapa, ndithetha ngokugibela iibhayisekile, sinyuke iintaba, sibukele neeTable Mountain, sihambe siyodlala neminye imidlalo oyaziyo ke nawe ezosonwabisa sobabini.